Ntho e bonolo eo rapolasi a ka e etsang ke hore a nke dinepe tsa dihlahiswa tsa hae. Mme a di behe leqhepeng la Facebook hore batho kaofela ba bone.

Ke tla eletsa bo rapolasi hore ba nke dinkgo tsa bona kaofela, ba di beheletse puleng, hore ha pula ena ba be le metsi a ho tshella dijalo.

Ha se mang kapa mang a ka bang rapolasi. Hoba Rapolasi ho hloka hore motho a tsebe ho jala le ho lema, a tsebe ho hlokomela diphoofolo. Mme hona jwale bo rapolasi bo se bo elwa sekolong. Ba etsa seo re se bitsang agriculture, e leng ho ithutela ho ba rapolasi.

Tlhapi ena ya hake nka e kenya ka sehatsetsing, mme hape nka e kenya ka hara mokolokoti a etsang hore dijo di seke tsa bola. Mme ka e rekisetsa batho hore ke kgone ho etsa tjhelete.

Dumela rapolasi. Ke sebetsa kantorong ya mmuso, moo re thusang batho ka tsa temo. Mme tsatsing la kajeko re kgethile wena, re tlo o thusa ka ho etsa mobu wa hao o loke hore o tlo tsebe ho lema. Re o thuse hape ka dikokonyana tse jang meroho, le tse ding tse ngata tse o hlokang thuso ka tsona. Jwalo ka metsi, re tla etsa bonnete ba hore o fumana metsi polasing ya hao.

Seo ba tla se finyella ke hore dijalo tsa bona di tlo hola ka pele, ka nako e kgutshwanyane. Mme batla kgona hore ba etse tjhelete e ngata hoba ba tla be ba di rekisa ka nako e kgutshwanyane.

Ke ile ka utlwela ka rapolasi ya neng a sa tshware basebetsi ba hae hantle. Ba ne ba sebetsa ho tloha hoseng ho fihlella mantsibuya. A se na le taba le hore ba hatsela kantle ka moo kapa jwang. Dipula di na, ho tjhesa, ho bata, ba dula ba sebetsa, bophelo ba moo bo ne bo se hantle ho hang.

Ke ile ka kopana le rapolasi, mme o ne a sa batle ho utlwa letho la ka. Empa ka mo leka ka hohle-hohle ka mo hlalosetsa hore mona Afrika Borwa mesebetsi e leqeme. Haholo ho batjha, ka mo kopa hore a kgutlisetse basebetsi ba sekete mosebetsing.

Ke nahana hore re lokela ho bitsa ngaka ya diphoofolo, e leng veterinarian hore e tlo sheba dikgomo tsena. Ke nahana hore ha di a phela hantle, ke ka hoo re sa fumaneng lebese hantle.

Ke nahana hore dikolo tse ngata di ahilwe hole le dipolasi. Ka hoo bana ha ba kgone hore ba sebedise matsoho a bona hore ba tle ba tsebe seo ba se rutwang.

Ke nahana hore metjhini ena e nketse batho mesebetsi, batho ba se ba dutse hae hona jwale. Ba felletswe ke mesebetsi ka baka la metjhini ena e kotulwang. Afrika Borwa mesebetsi ke leqeme, mme ke nahana batho bao ba fuwe mesebetsi ya bona hape.

Bolemi bo thusa batho hore ba fumane dijo. Ke ka hoo ke nahanang hore bo bohlokwa. Hape bolemi bo thusa ka ho etsa mesebetsi e be a mengata naheng ya Afrika Borwa, hoba o ka lema mme wa rekisa.

Ketla batla ngaka ya diphoofolo hore e tle di lekola, hoba ke nahana bothata e kaba hore ha di so hlabue. Bothata bo bong, e ka ba hore ha di fumane dijo tse lekaneng.

Dihwai tse haufinyana le noka di lokela ho lata metsi nokeng. Ha ba bang ba ka batla di-technician tse tla hula metsi ho tswa ka tlasa lefatshe.

Buka ya ka e tla qala pele ka ho kenya mokgwa wa ho hodisa dijalo tse fapa fapaneng, mme e tla ba le mokgwa wa ho etsa mobu wa hao o lokele ho jala. Ketla kenya hape le dintho tseo ka di etsang hore dijalo tsa hao di hole hantle. Buka ya ka e tla kenya hape le tsela eo o ka hlokomelang diphoofolo tsa hao ka yona.

Motswalle wa ka batho ba kgale ba ne ba beha nama ya bona letsatsing hore etle e se ke ya bola. Ba ne ba e omisa mme ba e bitsa dihwapa, ene etla dula dikgwedi tse tsheletseng pele e ka bola.

Batswadi ba ka, ho rua dikolobe ha se mosebetsi o bobebe. Le lokela ho batla ngaka ya diphoofolo e tla di lekola ha nngwe ka mora kgwedi tse tharo. Di tlameha ho dula di hlabua hore dikokwanahloko di se ke tsa di kena. Di hloka ho fumana le dijo tse lekaneng. O hloka ho dula o hlwekisitse mo di dulang teng.

Ke na le mahe a mangata, mme se ke tla se etsa ke hore ke tla ya mmarakeng ke lo a rekisa. Empa ka hobane a mangata ha no fela, mme a mang ke tla sebedisa ho fa batho ba hlokang. A mang ke tla nka dinepe mme ke a behe leqhepeng la Facebook hore di-company di kgone ho bona hore ke rekisa mahe.

Malome kolobe tsena tsa hao di ngata haholo. Ke nahana o ka iketsetsa tjhelete ka ho ya mane mabenkeleng, o lo rekisetsa mabenkele a rekisang kolobe. Ba hloka dikolobe mme wena o ka etsa tjhelete ka tsela eo.

Bo rapolasi ba ameha ka tsela ya hore ha dintho kaofela di nyoloha le bona ba tlamehile ho nyolosa theko ya dijo. Mme ha ho ba jwalo, bareki ba lwana. Ka hoo ha ba nyolose theko ya dijo empa ka lehlakoreng la bona ba etsa tjhelete e nyane. Hape ho bitsa ngaka ya diphoofolo le hona ho a nyoloha, mme ba tla kgetha hore ba seke ba bitsa ngaka e be diphoofolo tsa bona di ba le mathata.

Ke nahana hore metjhini e e kotsi haholo mme ho tlameha ho be le motho a e shebang. Ha entse e etsa mosebetsi, ho qoba dikotsi tsena tse tshabehang tse etsahalang dipolasing.

Sefate sa matekwane se thusa ho ka tsa bolemi se thusa ho etsa mobu hore o se ke wa bola. Ha se thuse mo feela hee, se thusa tsa bophelo, se thusa mahloko ohle a fapa-fapaneng.

Di-greenhouse gas emissions ke meya e ditshila e tshilafatsang lefatshe la rona. Gas-e ena e tloba di-company tse sebetsang ka ntho tse tjheswang, mme e nyolohelang hodimo e senya lefatshe la rona.